Batho ba ba nang le bogole, ba tshwanetse go tsena sekolo kwa diyunibesithing mme ba ditiro tse maleba tse di ba tshwanelang mme le kwa di-bus-eng go be le tsela, go be le space-e or-e tsela e tsamayang wheelchair, kgotsa tse dingwe mme mo ba tsamayang kwa teng, mme ba bangwe ba ba.

Fa ke le motho wa setso, malwetsi a ka, ke a lwantsha ka gore ke ye fa dingakeng mme ke saya fa ditleliniking, ke ya tleliniking tsa setso, kwa dingakeng a ke ye ditleliniking tsa segompieno ka gore ditleliniki tsa segompieno, mme ke bona o ka re a di thusi, mme batho ba segompieno a ba rate ditiro tsa bona mme a ba dire ditiro tsa bona ka manontlhotlho le le maitemogelo, mme ba ba bantsi ba tswafa, a ba dire badiri ditiro tsa bona ka tsela e e siameng.

A sele e ba nna a se be ke bone motho a nang le bogole a tshwerwe sentle. Seo se ne sa ntshware pila ka gonne, batho bao ba nang le bogole le bone ke batho, mme ba tswetswe mo dimpeng tsa bo mma bona, ba sa itse gore ba tla nna digole. Mme le bona ga ba rate gore ba nne digole, mme a gona se ba ka se dirang se ba ka se dirang ke go amogela le go tswelelapele ka botshelo. a sa ntshwara pila, mme ke bone ba ba roga, ba ba dira dilo tse di utlwisang botlhoko, tse mongwe le mongwe a ka se di dumeleleng gore a dire ngwana gage or-e eng.

Go botlhokwa mo matshelong a segompieno gore batho ba itshireletse kgatlhanong le HIV le boimana ka gonne batho ka gonne batho ba matsatsi a segompieno ba a lwala ka bontsi, mme ba palelwa ke go itshireletsa le go itshireletsa. go ka ba botoka gore mongwe le mongwe a ye tleliniking a ye go lebelela mo mmeleng gore a mmele wa gage o siame or-e jang le boimane fela jalo, ba tshwanetse go ya ditleliniking ba ye go tlhabela ya boimana.

Moagisani o tshwanetse a re, a boloka mosadi wa gagwe ka gore, fa ba robalana mme a apare selo sa go itshireletsa, ka gonne mme fa a sa apare selo sa go itshireletsa mosadi wa gagwe o tla tshwara ke bolwetse ba phamokate. Gape o tshwanetse abo a mmolelele le ka fa ka seemo sa gagwe gore mosadi wa gagwe a nne, a ntse a itse gore monna wa gagwe o na le eng, mme le ene a be le tsa gore a dire eng fa a bona seemo se le sona. Ke tsela e e maleba gore ba buisane ka kgang e.

Fa go na le molelo fa ntlong, ke tshwanetse ka bo ke tseya kobo mme ke e tshele metsi, ke rwale ka yona fa fatshe. Goreng ke tsaya kobo ke re ke tshele metsi ke rwala ka yone mofatshe ke gore, fa kobo e le metsi ke go na le molelo, molelo o ka se ke wa mfitlhelela. Go tla nna bokete, gore ke tswe ka mo ntlong, mme molelo o le teng. Se ke sa tshwanelang go se dira ke go tshela metsi mo melelong ka gonne metsi a oketsa molelo. Se ke tshwanetseng ke go se dira, ke go ke tshela santa mo molelong gore molelo o kgona go tima ka pele ka gonne fa nka tshela metsi molelo o ka se ke wa tima ka pele, mme o tlo oketsega.

Go nna le bogole, ga wa tshwanela go tlosa seriti mo mothong, kgotsa mo tikologong, ka gonne digole di tshwanetse ya bo di a itse gore le bone ke batho mme ba kwa malapeng, mme le bona ba utlwa sengwe, ba lela ba tshwana ke batho. Mme ba tshwanetse go itse gore ba tshwanetse go ira gore bophelo ke ba bona mme, ba tshwanetse go ira dilo tse le batho ba ba ntseng sentle ba di dirang, mme bogole mme go nna segole ga se mafelelo a lefatshe, gape a se mafelelo a lefatshe gape a go go thibele gore o dire dilo tse o di ratang, o ka dira dilo tse o di ratang o le segole.

Malwetsi a tshwanang le mmokwane ga a fole bonolo, mme ke ne ka tshwara ke, mme fa ke le monnye ke ne ka tshwara ke, ke mokgotlhwane, mme ke ne ka tsaya sebaka gore ke fole, mme ke ne ka ya ditleliniking tse tharo gore ba kgone gong fodisa, mme ke sa fole ka pela. Maar-a ya bofelelo ke ne ka fitlhela thuso e nnye, e mme wa me a neng a e nyaka, mme bonolo ka gonne ga go bonolo. Le fa nageng ya rona ya gompieno bana ba tshwarwa ke malwetsi a farologaneng, mme a ba itse gore ba tlose jang mo mmeleng or-e a tlisitse mo eng, ke eng mo lefatsheng la rona.

Mo tsatsing le, mo matsatsing a gompieno malwetsi ke a mantsi, mme dingaka a di itse gore a tlhola ke eng a mangwe. O fitlhela nako tse dingwe kwa tleliniking, ba go botsa gore ditlhare tsa bana di fedile, mme wena ngwana wa gago a lwala ka mo ho, ka mo go feteletseng mme ba go botse gore di ka se tle ka dibeke tse pedi. ntho e tshwanetseng o e dire ke gore o ye kwa dingakeng tsa segompieno di go thuse ka gonne ditleliniking a di na ditlhare.

Balwetse ba tshwanetse go dira eng, balwetse ba tshwanetse go leletsa ba lefapha la ditleliniki, mme ba ba botsise gore, goreng ba sa fitlhele ditlhare tsa bona ka nako, le gore goreng di se teng kwa ditleliniking ka gonne, di tshwanetse di a bo di a ba teng, mme a di a tshwanela gore di fetse beke tse pedi di se teng, ka gonne re a lwala ka bontsi and-e re tlhoka ditlhare gore re bowe sekeng, gape tshwanetse ba bo ba, balwetse ba tshwanetse ba bo ba ditleliniking tsa segompieno gore ba fitlhele thuso e ka pela, e e leng bonako.